Kubalulekile ngoba kuba nezinzuzo zomzimba, ukuzivocavoca okuvamile, ukuphathwa kwesisindo, ukuxhumanisa okuthuthukisiwe, kuba futhi nezinzuzo zengqondo nezomzwelo. Umsebenzi weqembu namakhono omphakathi, isiyalo nokuphathwa kwesikhathi, ukukhululeka kwengcindezi nokuphila kahle kwengqondo.

Imidlalo yesikole sekuyisikhathi eside iyithuluzi elinamandla lokwakha umphakathi kanye nokukhuthaza ukuxhumana nomphakathi. Kweyethu indawo-ke, amaqembu ezemidlalo ezikole avame ukuba senhliziyweni yempilo yomphakathi wendawo, ehlanganisa ndawonye abantu abavela ezizindeni ezehlukene ukuze basekele iqembu labo lendawo.

Ngiyajabula ukwabelana ngomlando nezimpumelelo ze-Toronto Maple Leafs, iqembu elithandekayo elinomlando ocebile kwi-National Hockey League. Iqembu lasungulwa okokuqala ngo-nineteen-seventeen njenge-Toronto Arenas, kamuva lashintsha igama lalo laba i-Toronto ST Patricks ngo-nineteen-nineteen futhi ekugcineni lazenza i-Toronto Maple Leafs ngo-nineteen twenty-seven. Igama elithi Maple Leaves lakhethwa ukuhlonipha u-Maple Leaf Regiment kusukela empini yezwe kanye nokumela uphawu lukazwelonke lase-Canada. I-Toronto Maple Leafs iwine imiqhudelwano eyishumi nantathu ye-Stanley Cup ngokuhlula kwayo wakamuva.

Ngiyajabula ukwabelana ngomlando nezimpumelelo ze-Toronto Maple Leafs, iqembu elithandekayo elinomlando ocebileyo kwi-National Hockey League. Iqembu lasungulwa okokuqala ngo-nineteen-seventeen njenge-Toronto Arenas, kamuva lashintsha igama lalo laba i-Toronto ST Patricks ngo-nineteen-nineteen futhi ekugcineni lazenza i-Toronto Maple Leafs ngo-nineteen twenty-seven. Igama elithi Maple Leafs lakhethwa ukuhlonipha i-Maple Leaf Regiment kusukela empini yezwe kanye nokumela uphawu lukazwelonke lwase-Canada. I-Toronto Maple Leafs iwine imiqhudelwano eyishumi nantathu ye-Stanley Cup ngokuwina kwayo kwakamuva ngo-nineteen sixty-seven. Libe nabadlali abadumile kuwo wonke umlando walo okuhlanganisa u-Dave Keon, Johnny Bower nabanye.

Kubuhlungu ukukhuluma nokukhumbula lesi sigameko esenzeka mhla zingamashumi amabili nambili onyakeni ka-two thousand and five. Kwakunomqhudelwano wokubhukuda phakathi kwesikole sami nezinye, kwakuhamba kahle konke. Emva kwamashumi amathathu wemizuzu, uNolwazi okwakunguyena umbhukudi ovamile ohamba phambili, wangena emanzini kanti uzophelelwa amandla wakwiliza. Kwabonakala emva kwemizuzu emithathu ukuthi hhayi ngoba esabhukuda kodwa esuyakwiliza, bamkhipha ngaphandle, waphuthunyiswa esibhedlela, emva kokubheka bhekwa, abosizo lokuqala abahlala begadile uma kunemiqhudelwano ekanjena.

Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingenziwa ifinyelele kalula kubafundi abavela ezizindeni ezintulayo ngokusebenzisa imizamo enjengomfundaze kanye nomxhaso. Imifundaze egcwele noma eyingxenye, nikeza imifundaze yokukhokhela izindleko zokubhalisa imicimbi, izindleko zokuhamba nezindawo zokuhlala, imikhankaso yokuxhasa ngemali abantu abaningi.

Njengomqeqeshi uSimiso Buthelezi, inhloso yami ukukhuthaza nokweseka bonke abafundi kungakhathalisekile amakhono abo nokusubatha noma izintshisekelo zabo. Njengomqeqeshi-ke, ukuthi ngibheke futhi ngihlanganyele ngizibandakanye nabafundi abangabadlali, ngibheke izintshisekelo zabo futhi ngihlanganyele nabo ukuze ngithole amakhono abo afihliwe.

Abafundi ababamba iqhaza ekamlebhola lamazwe ngamazwe, bengabuyela emiphakathini yabo ngezifundo ezibalulekile mayelana nobunye nenhlonipho. Bengabuyela nezifundo zobumbano, ukubambisana kuholela empumelelweni, ukwamukela ukuhlukahluka kuqinisa umphakathi.

Ukuyilungisela, khetha isihloko, script and storyboard, khetha indawo, butha okokusebenza. Ukuqopha ividiyo yakho, vula uhlelo lokusebenza lwekhamera yakho, setha i-short yakho, qala ukurekhoda, khuluma ngokucacile futhi kancane, rekhoda ngezigaba. Ukuhlela kwemva kokurikhoda, dlulisa izithombe kukhompyutha, khetha isofthiwe yokuhlela, susa futhi uhlele iziqeshana, yengeza umculo nemisindo, thekelisa ividiyo yakho.